Uma nginganikwa ithuba lokuhlela umdlalo wezingane ezineminyaka ewu-eight kuya kweyishumi, ngingabahlelela umdlalo webhola nomdlalo kumagalomba. Ingaqinisekisa njani ukuthi wonke umuntu ujoyina futhi uzizwa efakiwe? Ikuba, uma kube nesikhathi esibekiweyo okungaba u-thirty minutes, kubekhona abakwazi ukushintsha abanye. Ukushintsha osekhathele, ukushintsha oselimele, ukushintsha futhi nocabanga ukuthi akasekho endaweni yokudlala kahle ukuze bonke bathole ithuba elifanayo lokudlala eqenjini bezizwe beyimemba yeqembu, inothiqavile.

Umsebenzi wokuzilibazisa angiwuthandi sidalo sami nje ngoba usuke ongawenzi ngothando futhi usuke ungenayo into esuke ikgqugquzela ukuba uwenze noma ekusuke ikgqugquzele ukuba uye kuwona, kodwa kusuka nje kuyindlela yokuthi nawe kubekhona into oyenzayo uzilibazise. So, angiwuthandi ngalezo sizathu leso lowo msebenzi sidalo nje.

Imidlalo yezikola yaqalwa ngenhloso yokuba ube nemithelelo omuhle ezinganeni lapho khona abafundi bonke bezothola ithuba lokuphumuza iy'ngqondo zabo bezivocavoce bephumule kahle besoshalayize nabanye abantwana. Kodwa kwesinye isikhathi kube ngathi kubekwa phambili kakhulu ukuncintiswana kwabo beqhudelana bebodwa bengabafundi lapho khona okwenza ukuthi abanye begcina beba namagqubu beba ne ukucasukelana bebe nento ethi laba njalo bayasinakhuza, kanti imidlalo lena isuke yenzelwe khona ukuthi yenze ubungani, uma ingasabenzi ubungani nobuhlobo phakathi kwabakwezikole nama phakathi kwabafundi, isukeisingasayemzi inhloso yabo. Ingaba-ke usuke uphumile endleleni, qhudelane kakhulu futhi zihlala zibheka ezinye iy'kola noma abafundi behlala njalo bebheka abafundi bengalokhu bebhekana nabafundi ababodwa ngoba lokhu kugcina kudala uqhekeko phakathi kwabo.

Lo mdlalo lona okudlalwa umngani wami uMzi, umdlalo ongemuhle, kodwa futhi omuhle kolunye uhlangothi. Yingoba abanye abantwana abacabangi into abangayibuza noma abangayisho ukuze lokudlala naye aphendule. Uma kuyisibindi omunye uthatha ithuba lokubuza umbuzo okukade kwase efisa okugcina kudala ukuthi abanye bengabi khululeke ngawo ngoba balindele imibuzo ezithinta iy'mpilo zabo ngokujulile, okwenza ukuthi abanye begcine bengakhululeki futhi bengawuthakasela lo mdlalo lona. Kanti umdlalo omuhle uma niwudlala nje ngokukhululeka futhi niwudlala ngendlela enobungani nothando nokubekezelelana. Ungambuzi umuntu into owaziyo kamhlophe ukuthi izomcindezela noma izomnika ukuthi uyadlala, kodwa alimale.

Le nto yokuthi uma kudlalwa kubekhona ozizwa ongesiyena omunye inokwenzeka. Kodwa uma umngani wakho noma omunye ubona ukuthi usezizwa ekhishwa inyumbazana, kubalulekile ukuthi wena okwazile ukubona usondele kakhulu kuyena. Futhi umqinisekise ukuthi lokhu akubonayo akusiko uma kuwukuthi nawe futhi uyabona ukuthi uqinisile.